Ka le leng la matsatsi ke ne ke sa nahana hore pulo ya di-account, e kgona ho etsetsa motho lebitso le letle. o ka kgona ho reka koloi, ntlo le nthwe ngwe le nngwe eo o e batlang. Empa feela ha credit score ya hao e eme hantle. Seo se etswa ke ha o butse account ya diphahlo kapa yona ya furniture-ra, mme o e patala hantle le ka nako e nepahetseng. Credit score e thusa hape le moo o batlang ho nka karete ena ya rona ya barui e bitswang credit card.

Dumela mohlomphehi. Kea tshepa o tsohile hantle kajeno. Ee le nna ke tsuhile hantle ntate. Mabapi a phone call ya kajeno ke hore ke batla ho tseba ka savings plan ya lona ya Nedbank. Ntate ke bona e ka ke batla ho beha tjhelete kgweding tse robedi tsena tse latelang. Ee ke kopa o nhlalosetse hore ke di ke di mehato e feng e tshwantse ke e latele ha ke batla ho etsa sena, le hore kgodiso ya tjhelete ya ka e tlo ba e jwang.

Nna motswalle wa ka nka se o eletse hore o ye ho bo bo rakgwebo bana be re ba tsebang e le bo mashonisa ho kadima tjhelete. Ee bona ke batho ba thusang haholo, empa lebaka baka la hore ke re sena ke ntho ya hore ka tsatsi le leng o ka fumana hore motho o tlo o hlabisa dihlong o le ka hara batho a batlana le tjhelete ya hae. Ntho e nngwe e utlwisang bohloko ke hore tjhelete ya bona e na le kgolo e haholo e etsetsang bona tjhelete, empa wena o ipona o ntse o patala kgafetsa kgafetsa. Jwale nna ne nka o eletsa hore o ye mane bankeng, o ba bitse ka mokgwa oo o ka kadimang tjhelete ka teng, le hore e tsamaya jwang.

Mohlomphehi kea utlwa ebile kea utlwisisa hore o batla ho etsa karete ena eo etsang hore o kgone ho reka ka sekoloto. Jwale ke bona nkare nna le wena re tloba le bothata bo boholo, hoba wena o ka se kgone ho nka karete ena. Karete e e batla ho e nka, o bona le ntho e bitswang credit score ena e tshwantse o etse hore e bonahala e le hantle. Credit score e hantle e etswa ke ntho ya hore ha o butse account, o e patala ka nako, ebile o e patala hantle. Account ke ntho e tshwanang le karete e o e bulang ha o reka diphahlo kapa tsona furniture-a. Etsa bojohle ba hore ntho tsena ha o di bula, o di patala ka nako e nepahetseng kamehla.

Ho ya ka nna ke bona dintho tse tshwanang le insurance di thusa batho ba rona haholoholo, hoba mohlang ho hlahang tsietsi, motho o kgona ho mathela mona. A hle a bue hore e tsietsi e se e hlahile mme batho bana ba o thuse. Ha re shebe ka insurance ena ya mapato, ha motho a se a hlokahetse, o tseba feela hore wena o no kentse nkgono kapo ntatemoholo ka tlasa insurance ya bokae. Mme o ya ho bona o lo claim-a o ba bolelle hore motho o sa iketse bo ya batho. Ke le ka bona ka lefu la malome Thabiso, ha ne ke tsietsehile ke re kea ke tshwanetse ke tlo mo pata, kea ya, ka lo claim-a, ba nthusa hanghang.

Dumela ntate, Ke thabela ha ke kgona ho o thusa kajeno. Ee se ke boleletse ka mathata a hao a taba ena ya account. Ya pele, ke rata hore ke maswabi hore sena se o etsahetse, mme o tsebe hore ho o thusa ho tla pele ho rona. Hobane ho ya ka rona, ho na le molao o reng customer-ra e dula e lokile ka nako tsohle. Jwale ntate, ke batla ho o hlalosetsa hore ee ha re hane hore tjhelete yona o e kentse, empa feela hona le dintho tsena tse re di bitsang ka hore ke di bank charges. Tjhelete ya hao hore e be le negative balance e entswe ke nthwena. Ho bile le tjhelete e tswileng ka mokgwa oo. Kea leboha.